Ukwabiwa kabusha komhlaba kungaba yinto efanele, kodwa kumele kuhlolwe kahle ukuthi kuhambisana kanjani nobulungiswa futhi akumele kwephulwe amalungelo abantu.

NjengoLizwi Mabuya, uma ngabe ngisemsebenzini wokuphatha izinambuzane ezinsimini yezitshalo, kufanele ngigqoke izimpahla zokuvikeleka ezahlukahlukene phecelezi i-PPE, ukuze ngivikele ezakho eziyingozi kanye ngivikele nami.

Ngizozizwa ngidabukile futhi ngiphoxekile ukubona into ebihloselwe ukuhlanganisa umphakathi iba yimbangela yezingxabano. Kungaba buhlungu ngempela.

Abalimi babhekene nezinselelo eziningi uma belungisa umhlabathi, ukuze bezokwazi ukuthi betshale. Sengibala ukuguguleka komhlabathi, ukuncipha kwezakhi zomzimba, ukushintsha kwesimo sezulu phecelezi i-climate change.

Izindlela zokuvuna izitshalo ngesandla zibalulekile, ikakhulukazi ezindaweni ezincane, noma lapho kugcina ikhwalithi eliphezulu yizitshalo. Nazi izindlela ezintathu engingazibala ezibalulekile zokuvuna ngesandla. Ukuhlolwa ubuningi nokuvuthwa kwenzitshalo, ukusebenzisa amathuluzi alungile, ukuhlukanisa ngokushesha uma sekukhona izitshalo izidinga ukukhishwa emhlabathini.

Izinyathelo abalimi ezisheshayo okufanele bezithathe ukuze bavikele izitshalo zabo ekuhlaselweni yizikhonyane kungamele behambe beyokhuluma nomnyango wezemvelo noma wezolimo. Bakwazi ukucela uxhaso ukuze bazothola izimfanelo noma amathuluzi afanele ukuze bezokwazi ukuthi bevikele izitshalo zabo kwizinambuzane. Ziningi uxhaso olukhona kuhulumeni abangaluthola uma luthinta i-agriculture noma izindaba zolimo phakathi.

Isimo uThabo abhekene naso sinzima ngoba kumele enze isinqumo phakathi kokulinda imbewu ivuthwe ngokugcwele noma ukuvuna kunesikhathi ukuze agweme ukonakala ngenxa yemvula. Nazi izindlela ezimbili angazama ngazo. Ukuvuna kwezigaba phecelezi i-partial harvesting, noma ukusebenzisa izindawo zokugcina ngokuhlakanipha.

UMnumzane Dlamini kungenzeka ukuthi uzizwa enosizi nenhliziyo ebuhlungu njengoba ebuka akhe okugcina, ngoba ipulazi lalingeyona nje indlela yokuziphilisa kuphela kodwa laliyindlela yokuphila. Ukubona izingane zakhe ukuthi azizimisele nokuqhubeka nomsebenzi wakhe, kungamshiya ezizwa ephoxekile nokudumala okukhulu phakathi.

UMama uZodwa sibonga futhi siyakuhalalisela ngenhliziyo yakho enonomusa nothando. Isinqumo sakho sokwabelana ngokudla nabaswele sikhombisa ubuntu obukhulu nobuholi bangempela emphakathini.

Imiphakathi ingaba nendima ebalulekile ekusekeleni abalimi abancane abathwele kanzima kwezindawo eziphathelene nolimo. Nakhu abangakwenza njengomphakathi ukusiza. Ukusebenzisa nokwabelana ngezinsiza zomsebenzi. Ukusekela ngamakhethe. Ukuhlelela usizo lwemvelo.

Njengomlimi osanda kuba nezitshalo ezihlulekile ngenxa yomhlabathi wokulima obuthakathaka, kungenzeka uzizwe udangele, ukhungathekile, futhi unokwesaba ikusasa. Njengoba uwubona umsebenzi wakho unzima ungatheli izithelo kulukhuni and akukho lula kumlimi.

Ukwenza ingadi yomphakathi kuyindlela eqotho nenothando yokukhombisa ukuthi, kukhombisa ukunakekela abanye, kwakha ubumbano emphakathini. Kukhuthaza isineke nokubekezela, kuletha ithemba nempilo entsha, and ukwakha ingadi yomphakathi kusiza kakhulukazi laba abaswele abanganalutho abathathela entweni.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kudlala indima ebalulekile kakhulu ekwaziseni ukufakwa kukamanyolo ngoba kunikeza ulwazi olunembile mayelana nesimo inhlalakahle yomhlabathi ukuze nezitshalo zikwazi ukukhula kahle ngendlela efanele kungabi khona into ezoziphazamisa ekukhuleni kwazo.

Ngiyabingelela sikhulu. Ngingumlimu womphakathi ozimisele ukusiza ekunqandeni indlela ngokusebenzisa izindlela ezintsha ezifana nokulima okuqondile, nokutshala ukudla endlini. Bengingathanda uma ngase ngingathola ithuba lokuveza amakhono ami.

Ngangisebenza emasimini ekuseni ngenhliziyo egcwele ithemba, kodwa lapho ngabuya khona ngifica ngibona izitshalo zami zigcwele izinambuzane ezimnyama nezibhubhisayo izitshalo ngokushesha. Ngavele ngadumala ngaphoxeka kakhulu, buka umsebenzi wami omngaka omkhulu nokuzimisela nesikhathi sami ukubona izitshalo zami sezibhubhiswe izinambuzane. Ngavele ngadumala kakhulu ngaphelelwa namandla.

Yebo, khona kungabanzima kakhulu, kodwa zikhona izindlela abalimi abangazama ukuzithatha. Abaningi bancamela ukuthembela ngokuhlangenwe nokho kunothembela kudatha. Ungazama kanjani ukubakhohlisa abalimi bendabuko ukuthi ubuchwepheshe kwezolimo bungathenjwa? Ngingazama ukubaqoqa abalimi bonke basemphakathini kube khona umhlangano sixoxisane mayelana nalolu daba ukuthi singadlula kanjani nje kulona kube khona inqubekela phambili.

IVika Msebenzi ingaklama ama-PPE ahambisana nezidingo ezahlukahlukene zabasebenzi bezolimo ngokwenza lokhu okulandelayo okuthathu, ucwaningo lwemikhakha ehlukene, ukuguquguquka komklamo, izinto ezisezingeni eliphezulu.

Imehluko phakathi kwamansu okuhlukanisa imigqa ekulimeni okujwayelekile nokuphilayo kubonakala kulezi zinto ezintathu, izinto ezishintshayo, inhloso yokuhlukaniswa kwemigqa, izindlela zokuhlukanisa .